Ijelo likaFacebook lijelo lokuba ukwazi ukuxhumana nabahlobo bakho bakudala kunye nosapho lwakho nipowuste iifoto zenu okanye loo nto uyivayo isengqondweni yakho nikwazi nokhomentelana kuyo. ULinkedIn yena kulapho ukwazi ukuxhumana nabantu osebenza nabo okanye enikwibala elinye lomsebenzi, namathuba omsebenzi afumaneka khona phaa kuLinkedIn.

Kunjalo ukhona umhlobo wam owakhe wehlelwa sisiganeko esibi ngenxa yosebenzisa unxibelelwano lweWi-Fi olungakhuselekanga. Into eyenzekayo kule Wi-Fi ingakhuselekanga kwaye kwangenwa kwi-banking app yakhe kwathathwa yonke imali ibikwi-savings zakhe, kuba kunanamhlanje engazange wayifumana.

Ewe, ndiyayikhumbula iWi-Fi ye-password yam, andihlali ndiyibhala phantsi. Kumaxesha endilibala ngayo ndiye ndiye kwii-settings ndiyoyiriseta kuba ndisebenzise i-email adress yam ekuyiriseteni.

Mna ndikwiqela elithanda uluhlu lokudlala kuba ke andingomntu onendlebe yomamela i-album ngexesha elinye, kulapho ingaske iingoma ze-album ndizive manqaphanqapha. Yiyo loo nto ke ngoku ndiske ndikhethe uluhlu lokudlala lomculo or okanye ekusasazeni komculo.

Iingozi ezinobakho ezinobakhona ekuvumeleni wonke umntu waseMzantsi Afrika afikelele kwiWi-Fi yoluntu yoluntu yasimahla kulapho abantu abakwaziyo ukwenza ubuqhophololo bangene kwiifowuni zabantu benze laa nto kuthiwa yi-hacking, bakwazi ungena kwizinto zabo ezi-private okanye ezi-personal bangene nakwi-banking apps bathathe iimali zabantu. Inobungozi kakhulu loo nto leyo. Uba ungumntu osebenzisa iWi-Fi yoluntu yasimahla iingcebiso zam zingathi ungangeni kwizinto or kwii-apps ezi-sensitive.

Isisombululo endasithathayo sokugcina unxibelelwano sesokuba ndifake into ekuthiwa yi-inverter. Yileyo ithi xa kufike ixesha likacimicimi iye ithathe inxaxheba yogcina umbane ulayitile neWi-Fi isebenza. Leyo into ke yandinceda kakhulu kuba zange ndichaphazeleke kakhulu kwizinto zomsebenzi.

Into endinoyenza kudawunlowuda into ekuthiwa yi-VPN. Yileyo iyawuthi ikwazi ugqobhozela ngapha kwale Wi-Fi ibhlokhiweyo okanye ndingavunyelwanga uba ndingene kuyo kuYouTube. Ndiyenza le nto nje kuba ndifuna iinkcukacha zezinto ezithile phaa kulaa YouTube lo ungavunyelwanga uba ndingene kuwo yilaa Wi-Fi.

Ndiye ndithande kakhulu ubukela i-series kunye nee-reality shows kwezi nkqubo kuba ziyandonwabisa zichitha ndichitha isithukuthezi sam ngazo, ndiyonwaba xa ndizibukele kakhulu.

Ewe, kulula kum ukudala i-password yeWi-Fi efanelekileyo. Ayikho i-formula endiyisebenzisayo ngaphandleni koba i-password endiyidalayo yi-password engenocingwa nangubani na kwaye ndiye ndiyenze ibe ngamandla loo password ndiyidalayo.

Into endizoyenza njengoko ndikule meko ndizayodawunlowuda i-VPN, yile yileyo, yiloo nto enokugqobhozela ngapha kwale blocking ndiyifumeneyo yale Wi-Fi.

Iba luncedo kakhulu kubantu abathetha isiXhosa kuba hayi wonke umntu uyakwazi usiqonda isiNgesi okanye asive kakuhle isiNgesi. Abanye abantu balunga kakhulu kulwimi lwabo lwesiXhosa. Loo nto leyo ibonisa ukuba ezi bhanka zinayo inkathalo for i-clients zabo.